Isikole singethula izinzuzo ngokuba bachazele abazali ukuba imincintiswano ebakhona ye-esports-i, iba nemiklomelo emikhulu kwesinye isikhathi.

Uhlelo olungabakhona, ukuba abafundi abazongenelela imncintiswano noma abazodlala ama-esports, kube abafundi abenza kahle ezifundweni zabo esikoleni, futhi kube ukuthi imidlalo le ye-esports-i yenziwa after school.

Bangalinganisela ngokuthi isikhathi sokufunda kube yisona esihamba phambili, ebese uma sesiphelile isikhathi sokufunda esibekiwe, kube sekulana sekungena khona isikhathi semidlalo.

Yebo, ngibona kuwumcabango omuhle ukuthi ufakwe ezidlalwe, kwimidlalo edlalwa ezikoleni. Ngenxa yokuthi kungasiza kakhulu ukuthi kugqugquzele iyingane ukuthi zenze kangcono esikoleni ukuze zizongenelela nabo kwi-team yezemidlalo ze-esports. And futhi ingagqugquzela iyingane ukuthi zifike esikoleni, kube mnandi.

Zingaqinisekisa ngokuthi zikhiphe amaphepha esiko ezikoleni kwizingane lezi ezikhona ukuze zigoduke nazo , kuze bagoduke nawo amaphepha lawo oku ama-pamphlets, banikeze abantu abaseduzane nala nalapho behlala khona ukuze umyalezo uzobhebhetheka.

Angasiza ngokuthi abe namashalenji axukuza umqondo, adinga ukuthi abafundi bacabange ngokujulile ukuze baxazulule isimo ababhekane naso kuleyo gemu, ngaleso sikhathi. Futhi bakwazi ukuhlaziya amasu amaningi ukuthi bangayixazulula kanjani leyo nkinga.

Kungabakhuthaza kahle kakhulu ngoba kuzomele, kuzophoqa futhi kuzomele basebenzisane ukuze bakwazi ukuthi badlule leso siteji noma bawine leyo mission leyo ababhekene nayo ngaleso sikhathi, beyiqembu elilodwa, bekhulumisana, bezwisana.

Inani lemfundo elingatholakala emidlalweni ye-online gaming, ukuhlukumeza umqondo, nokucabanga ngokujulile, kanye nokusebenzisana kwabanye abantu, ukuze kunqotshwe into ethize.

Yebo, akhona, ikhona imidlalo ethize izikole ezingayisebenzisa ukufundisa, okunjengo-quizzes. Quizzes yi-ephu edawunilodwayo, ekuyi-ephu esizayo ezifundweni zasesikoleni.

Yebo, ngicabanga ukuthi kungasiza kakhulu ngoba abafundi bazophuma esikoleni sebeya ema emanyuvesi sebenolwazi, futhi sebene-experience yezinto ezithinta o-IT, no-game design.

Izikole kungamele zibe nesikhathi esinqunyiwe, ekuzodlalwa ngaso imidlalo lezi ye-inthanethi, nesikhathi sokufunda ukuze kuzokwazi ukuthi kuphumuzeke nomzimba, namehlo.

Kungaqinisekiswa ngokuthi abafana namantombazane banikezwe amathuba alingene, ukuthi bakwazi ukungenela imincintiswano nokuba eqenjini le-online gaming.

Ngokucabanga kwami, imiqhudelwano yemidlalo iyona engathuthukisa ukuncintiswana phakathi kwabafundi.

Yebo, kubalulekile ukuthi babambisane nezinhlangano ze-esports, nezinkampani zemidlalo ukuze bekwazi ukuthola ulwazi olwanele, bethole noxhaso lapho belidinga khona.

Kungaba lungiselela kahle kakhulu ngenxa yokuthi bangaphuma ezikoleni sebeyazi itekhinoloji, sebekwazile ukuthi bathole ithuba lokuthi basebenze ngayo, ingasabathusi, sebewazi nama-basics ukuthi lokhu kwenziwa kanjani. Into eyayingekho ephambilini.

Inselele engaba khona phakathi kwabo, ukuba bangaboni ngasolinye, okuyinto eyenzekayo isikhathi esiningi phakathi kwabantu ababili noma kuya phezulu. Kungadinga ukuthi banikezana ithuba lokuthi omunye abeke umbono wakhe, nomunye abeke umbono wakhe njalonjalo. Bakwazi ukuthi bazwisane, banikezane namathuba okuchaza, bacabangisise futhi amaphuzu omunye umuntu eza nawo, angavese nje awabhekise le.

Izinto zokusebenza zibaluleke kakhulu uma engabe ulandela izinto zokuzijabulisa, futhi kubalulekile ukuthi uwazi ukuthi yiziphi lezo zinto lezo ozozidinga ukuze ukwazi ukuthi uzilibazise kahle.

Lokhu angikuboni kuyinto ephoqayo, ngoba yazise phela, umuntu uma ekhetha into yokuzilibazisa kuyahamba kuhambe omunye umuntu ashintshe, angabe esayithanda leyo yinto leyo, futhi akubi yinto ayenza njalo. So, ngibona ukuthi kungamosheka imali uma kuzofakwa imali yokuthi kuthengwe imishini ebizayo.

Ingaqalisa ngokuthi isebenzise lokhu enakho, izame uku-improvise-a. Iqhathanise zonke izinto abanazo phakathi kwabo, bazame ukuthi basebenzise yona. Ebese bazame ukuthola neyiponsa ezizoba-donate-thela lezo zinto abazidingayo uma benazo.